Mitlangu yi nga pfuna swinene ngopfu eka vugevenga, hikuva vanhu vana loko va ri va hlanganile hinkwavo va ri karhi va endla swa mitlangu a va nge wu kumi nkarhi wo famba va kha va endla vugevenga, hikuva loko va vuya exikolweni va ta ya va endla swa mitlangu after swa mitlangu va ya va ya tlela, dyambu ri ta va ri perile.

Ku tlanga mitlangu swi nga va endla leswaku va twa va amu tshunxekile ku hlangana na vanhu vo tala. Swi nga va olovela no na ku ri va tikuma va ri na vanghana, hikuva loko kha ku tlangiwa mitlangu hinkwenu hi va xilo xin'we. Hi kota ku hlangana hinkwenu hi va xilo xin'we ha vulavula hinkwenu hi va-team-i leyi tiyeke, hikuva hi kha hi hi kha hi huma hi va kha hi nga tivani hinkwenu, hi fika hi hlangana, hinkwenu hi fika hi hlangana kwalaya so swi nga va olovela hikuva hinkwenu hi va hi nga ha ri vanghana hi fika hi hlangana kwalaha hi va xilo xin'we hi va vanghana.

Swi nga va pfuna leswaku va va va na vanghana va titwa va tshunxekile, hikuva loko ku sunguliwa swa mitlangu vanhu vo tala lava va va ku eka team liya va va kha va huma eka tindhawu to hambanahambana, va nga ri vanghana van'wani, lava va va ku va ri vanghana va va va nga talangi, so hinkwenu hi fika hi hlangana laha hi va team yin'we, so swi nga va pfuna va twa va tshunxekile ku va va tiendlela vanghana, hi ku hinkwenu hi ta va kha hi pfuna as team ku hi kota ku achiever hi wina.

Ndzi nga va hlohlotela leswaku va tshama va karhi va dyondzisana swin'wana, loko loko wun'wani mutlangi a kuma swin'wani switayela leswintshwa a dyondzisi na lavan'wana hindlela yaleyo swi ta endla leswaku va tshama va ri swin'we, va va vanghana va vulavula swin'we hi swo leswi ni nga ta va byela swona.

Namuntlha ha ha ku heta ku dyiwa a swi vu a swi vuli leswaku hi tsandzekile hi ringetile kwala hi nga ringeta kona, ya ha ri kona yin'wani mitlangu leyi nga ta landzela hi fanele hi tlanga hi matimba. Ku hluriwa namuntlha a swi vula leswaku hi va hlu hi vahluriwa. Mara loko ho ya mahlweni hi tirha hi matimba as hi ri nyandza yin'we. Hi nga swi kota ku hlula mi-match-i leyi landzelaka, hambileswi hi nga dyiwa laha ka final leyiwani. Ni kombela leswaku swi nga mi heti matimba ta ha ri kona tin'wani ti-final-i leti hi nga ta ti tlanga.

Eya, a ndzi ti twa ndzi tsaka ngopfu ni tsaka ngopfu loko ni twa kokwani va ze va ku garingani wa garingani. Xitori lexi a xi ndzi tsakisa ngopfu ku ri xa N'wapfundla na N'wanghala.

Mitlangu yo tala yi endla yi endla, loko tinsimu ti ri ku tlangeni ti endla leswaku vana va nga rivali swileswi va swi tlangaka, swi va pfuna na leswaku va hatla va dyondza ririmi no vulavula.

a ndzi n'wi vutisa ku i yini lexi nga n'wi nhlohlotelo leswaku a choose-za cricket-e eka mitlangu yo hambanahambana. Xa vumbirhi a ndzi ta n'wi vutisa ku i yini lexi endlaka leswaku ku va na ku humelela eka khirikete ya South Africa. Ivi xa vunharhu a ndzi ta n'wi vutisa ku i swi kotisa ku yini ku balancer pressure, ku va a ta swi kotisa a ta swi kotisa ku yini ku balance pressure ya u swi kotisa ku yini ku kuma nkarhi wa ku tlanga khirikete na ku va na karhi wa yena.

Mitlangu yi endla leswaku vana va hlangana vaamukelana, tanihileswi hiloko va suka eka ti culture eka mindhavuko yo hambanahambana. Yi va endla leswaku vatirha va va xilo xin'we, vatirha va va hi team-i va va xilo xin'we. Va kota no dyondza va twisisana va tlhela va vaamukelana tanihileswi va humaka eka tindhawu to hambanahambana.

Mitlangu yi hlanganisa vanhu vo hambanahambana, yi endla leswaku vantshwa vaamukelana tanihiloko vatirha, va nga ta va vatirha as a team, hi ku va ta kota ku amukelana hikuva va suka eka mindhavuko yo hambanahambana. So loko va hlanganile layani va kota ku amukelana va dyondza, vadyondzisa na mindhavuko ya vona.

A ndzi nga ta titwa kahle hikuva loko se ni fanele ni vona xipano xa mina xi ri karhi xi tlanga xi tlanga bolo, a ndzi ta twa mbilu ya mina ku vava ku vona leswaku yena a nga ha ri kona. Mara a ku ri hava lexi a ndzi ta xi endla hikuva xiboho u ta va a lo ti tekela yena hi yena, ende mina kuhava leswi ni nga ta swi endla ku cinca xiboho xa yena. Hi ku team na yi yirhandza a no boheka ku amukela hi n'wi tshika a famba.

Ndzi nga tsakela ku vona leswaku ku va na xipano xa khirikete, ku tlhela ku va na na vanhu lava va tinyiketelaka ku tlanga game ya Chess, hambi ku ri Ku ri Basket ball na yona ndzi nga tsakela ku yi vona emugangeni wa ka hina na Rugby.

Ndhawu leyi nga kona ya hala ka hina yo tlangela bolo, girawundi yi kahle rivala ri kahle, lexi xo ka xi nga riki kahle i ku ri a hi na ndhawu yo tshama vahlaleri hi vona bolo hi lo yima mara girawundi yona yi kahle swinene.

Girawundi ya hala ka hina yona yi kahle ku va kahle, hambileswi yi xotaku byasi lebyiya bya rihlaza. Yona girawundi yi kahle, lexi xo ka xi nga ri ku kahle i ku va hi vona bolo hi lo yima a yi na ndhawu yo tshama vahlaleri, hi yona problem leyi hi nga na yona.

Swi ta endla leswi swi nga endla leswaku vanhu va matiko ma le handle va kota ku vona mindhavuko ya hina hala makaya va dyondza hi cincana hi mindhavuko ya hina. Loko va karhi va swi vona eka ti-television hi va kombeta ku swo karhi hi endlisa ku yini swo karhi hi endlisa ku yini va karhi va swi haxa eka swihangalasamahungu swa vona.

Ina yi nga tshuka yi ve ntlangu lowukulu ku fana na na mitlangu ya ndhavuko yo fana na bolo hikuva ka malembe lama nga hundza ku ta fika sweswi yi ti komba yi ri ku kuleni swinene. Yi ti komba ku ri mitlangu leyi nga ku kuleni swinene leyi voniwaka hi vanhu vo tala leyi kulaka lembe na lembe so yi nga tshuka yi ve ntlangu wu kulu ku fana na bolo.

Tikhokho leswo vekelela la matsolweni. Tikhokho ti pfuna leswaku vana loko va kha va va tlanga bolo va nga vaviseki loko va kha va tsutsuma na loko va raha bolo kasi ti pfuna leswaku loko n'wana o tshuka a phijeka a wa a nga vaviseki lamatsolweni hikuva ma va ma khavharekini.

Akani Simbine, Akani Simbine hi yena a nga khoma record yo tsutsuma ku ka ku nga tluli ti-second ta khume ka yi eleven hi ku landzelelana hi yena a ri a ri wexe la misaveni hinkwayo.

Munhu wa ndhuma loyi ni n'wi tivaku la Afrika-Dzonga i Akani Simbine. Akani Simbine hi yena a nga khoma rhekhodo ya misava hinkwayo ya ku kota ku tsutsuma ehansi ka ti-second ta khume for malembe ya makumembirhin'we ya khumen'we not makumembirhi ya khumen'we.

Yi hunguta hikuva loko munhu a karhi a endla mitlangu a karhi a tsutsuma swi endla leswaku a a a ololoxa muzimba wa yena a tshama a ri ka ndhawu yin'we a nga nyuhweli ngopfu. Mafurha hinkwavo ma famba loko u kha u endla vutiolori hi ku tsutsuma no tlanga mitlangu yo hambanahambana.

Xikongomelokulu i ku endla leswaku vana va hlangana va endla vutiolori mikarhi hinkwayo. Swi tlhela swi endla leswaku va va na rihanyo ra kahle. Swi tlhela swi endla leswaku vana va kota ku tirha va ri xilo xin'we. Swi tlhela swi va pfuna leswaku va humesa tinyiko ta vona loko swi ta ka swa mitlangu leswi van'wana swa va vona swi nga ta va vuyerisa eka mundzuku.

eka eka xipano swi nga endla leswaku va titwa va ri hi ndlela ya kahle kumbe va nga ri kahle. Va titwa va tsakile va titwa va nga tsakangi loko vatlangi va twa va ri va twa va tekeriwa va titwa.

va ti vona va tekeriwa ehehla swi endla leswaku va tshama va tsakile. Swi va endla leswaku va kula va pfuneta team leyi leswaku yi kula xipano xi kula. Swi tlhela swi va endla leswaku va titwa hi ndlela yo hambanahambana nkarhi wun'wani va titwa va nga tsakini nkarhi wun'wani va titwa va hlanganahlanganile.

Yi va pfuna leswaku loko va ri karhi va tlanga mitlangu na vanghana va vona va va va kha va kombeta va kha va kombetana swin'wana switayele leswi va fanele va swi tirhisa loko va karhi va kha va tlanga. So swi va pfuna leswaku va dyondza ku tlanga hi hi mi hi switayele swa nyuwana.

Loko va ri karhi va gym-a loko va kha va endla vutiolori miehleketo ya vona yi hatla yi tumbuluka swinene leswaku va va kota no no teriwa hi tindlela tin'wani leti ti nga ta va pfuna ku tiyimela hi voxe loko va karhi va kula.

Nkoka wa kona i ku ri vana va kula va ri na rihanyo ra vona ri hlayisekile swinene. Va kula miri wa vona wu ri ka xiyimo xa kahle va nga nyuheli ngopfu va va kahle. Swi va pfuna na leswaku va hatla mihleketo ya vona yi tumbuluka kahle.

Xo sungula i TikTok masiku lama TikTok ya tsakisa u vona vanhu va ri karhi va cina van'wani i va vona va kha va hi na mahungu wa makuma kwalaya ka TikTok hinkwaswo leswi humelelaku emisaveni hinkwayo u swikuma kona kwalaya ka TikTok so swi kahle ku vana na vatswari va tikuma va ri ka TikTok hi ku swi va endla leswaku va nga saleli endzhaku hi ku swilo hinkwaswo swi kona kwalaya u va u ri karhi u swi vona kwala fonini ya wena.

Byi endla leswaku miri wa munhu wu tshama wu hlayisekini a nga khoma khomiwi na hi mavabyi wu endla leswaku miri wa munhu wu tshama wu ri ka eka xiyimo xa kahle even hambi o va u ri karhi u dya swakudya leswi pfumalaku swakudya leswi lavekaku emirini swo fana na ti vitamin mara loko wo ka rhu endla swa vutiolori u va miri wa wena wu va wu ri kahle ngopfu.

Leswi swi nga pfuna Caster Semenya ku a fikelela la i ku tirha hi matimba, Caster Semenya a hamba a pfuka nampundzu a endla vutiolori a tsutsuma mpfhuka wo leha, hi swona leswi nga n'wi pfuna leswaku a kota ku fikelela swi leswi a nga swi fikelela na ku dya swakudya leswi akaku miri.

Ndzi tsakela vuhungasi bya ntlawa lowukulu hikuva loko hi ri ntlawa ha swi kota ku va hi hungasa hi ri karhi hi vulavula hi byelana na hi na yin'wani miehleketo ya kahle hi va hi kha hi pfunana na hi swin'wani na loko ku ri na swin'wani leswi ku tsandzaka wa swi kota ku vutisa vona va lavaya u nga ku hungaseni na vona kwalaya ivi va kota ku komba.

Vutiolori byi na nkoka hikuva byi endla leswaku miri wa wena wu tshama wu hlayisekile wu kota ku papalata ni mavabyi lama ma ta ku fikelela hi ku olova.

Ndzi nga ka ndzi nga pfumeli hikuva masiku lamawani hi hanyaka ka wona ku bihe ngopfu vanhu va hetelela va kidnap-iwa van'wani va yiyiwa hi ku hlangana na vanhu lava va va tivelaku ka inthanete so ndzi nga ka ndzi nga pfumeli.

Ndzi nga aka rivala ra mitlangu rikulu leri nga ta kota leri maybe ri nga va ku na na switshamo swo fikelela kwalaya ka vo ma kumbe ku tlula thirty thousand ri tlhela ri va ri ri na ndhawu yo tsutsumela kwala ndzeni ka rona.

Chess group ni hlangana ni tsakela ku hlangana na vanhu lava va tlangaku group chess as group hikuva chess ni yi rhandza ngopfu chess swi leswi ni nga kula ndzi karhi ndzi swi tlanga loko na loko na ha ri exikolweni a ndzi swi tlanga swinene.

Swiluva leswi ni nga swi byalaka i ti-Rosemary, rosemary ximilani lexiya na xi rhandza hikuva xi nuhela kahle xi nuhela kahle xi ndla na la xi tshamaku kona ku va ku ri na risema ra kahle.

Ina, swi na nkoka loko va ri karhi va leteriwa swi endla leswaku swi va pfuna leswaku va loko va ri karhi va tlanga va tlanga hi matimba swi ta va endla leswaku va humelela ene nakona va va kha va leteliwa hi vanhu lava va nga na ntokoto eka swa mitlangu so swi va pfuna leswaku na vona va kuma ntokoto wa lowuya lowu nga ta va pfuna loko va ri karhi va tlanga.

Mina loko loko ndzi ri karhi ndzi ndzi vona bolo ngopfungopfu loko ni ri erivaleni ra mitlangu a stadium e ndzi twa ndzi tsaka leriya ro e ntsako wa kona a wu hlamuseleki loko ndzi ri karhi ndzi vona vatlangi lava ndzi va rhandzaku ndzi ri karhi ndzi va vona straight ndzi nga va voni ku ri ka TV.

Leswi swi endla leswaku loko vanhu va hlangana va kota ku tivana va vumba na vuxaka layani van'wani va vona kasi hi sayiti ra xi ikhonomi mabindzu la ma nga kusuhani na kwala vanhu va nga hlangana kona kwala mitlangu leyi yi va ku kona va kota ku vuyeriwa hikuva vanhu va ta va va va ta va va karhi va xava swakudya na na swirinwiwa swo hambanahambana hi ndlela yaleyo ikhonomi yi va yi ri ku kuleni.

A ndzi ta va byela leswaku ndzi kombela va seketela ntirho wa mina hikuva loko vona lava nga kusuhani na mina va nga ni seketeli swi ri na lava va nge le kule na mina a va nge ni ve nge wu seketeli ntirho wa mina so a ndzi ta va fositela leswaku va seketela ntirho wa mina ku ri na mina ndzi ta kota ku seketela ya vona mintirho loko vo tshuka va ve na yona nkarhi wun'wani.